Go sekasekiwa dilo tse di tshwanang le gore o bereka kae, o na le dilemo di le kae o bereka koo, dilemo tsa gago, madi a o a amogelang le bokgoni, pampiri ya bopaki ba tuelo, buka ya boitshupo le pampiri ya boagi e e bontshang kwa o nnang teng, mme segolobogolo, a naa o ka kgona go patela madi a karata ya sekoloto.

Dilo tsa sekonokono tse o tshwanetseng go di ela tlhoko fa o batla go tlhopha karata ya sekoloto tse di akaretsang ditshenyegelo, meputso, le tsela e o dirisang madi ka yone. Ga go na karata ya sekoloto e e siametseng mongwe le mongwe mme o ka bona e e go tshwanetseng ka go itebaganya le ditlhokwa tsa gago.

Histori ya gago ya go adima madi e ama tsela ya karata ya sekoloto ya gago mme seo ga se reye gore ba ka se go fe yona. Go lebelelwa dilo tse di tshwanang le gore a o ne o patala sekoloto sa gago ka nako le gore o motho yo o tshepagalang.

O tshwanetse go netefatsa gore histori ya gago ya go adima madi kgotsa ya di-account-o e maleba ebile e ntse sentle, ga o a salela kwa morago ka go patela. Mme seo ke sone se se tla go bulelang tsela e e tshweu ya gore o kry-e karata ya gago ya sekoloto go sena sepe se se tla go thibelelang.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele o ka dira kopo. Seo se go naya lobaka la go tlhaloganya gore ke madi a le makae a tlabeng o a patela morago ga go tsaya karata ya sekoloto le madi a di-interest-e a ba a tsenyang ke dibanka mo godimo a ba tlabeng ba go file ona. Mme segolobogolo, o tlabe o kgona go bona gore a naa o tla kgona go a patela madi ao.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho thata pele ba ka tsaya tshweetso ya go batla go tsaya karata ya sekoloto. Seo se ka ba thusa go ipotsa dipotso tse di tshwanang le gore a naa madi ao ba a tlhoka, tota-tota karata ya sekoloto e ka ba thusa jang kgotsa e ka ba tswela jang molemo.

Banka e ela tlhoko dilo tse di tshwanang le lefelo la go dira le boitlamo ebile e lebelela dilo di le mmalwa go bona gore a o mosireletsegi fa o adimiwa madi, le gore morokotso o o tshwanetseng go o lefa ke ofe. Banka di bala morokotso wa go bula sekoloto letsatsi le letsatsi mo godimo ga madi a a setseng a sa duelwa.

Dilo tse di leng molemo ka go nna le overdraft facility ke go nna le madi ka bofefo. Overdraft e go naya kgono ya go fitlhelela madi a a tlatsang go tsenngwa mo akhaontong ya gago ya banka. E e siametse ditlhokwa tsa nako khutshwane le ditshenyegelo tse o sa di lebelelang. Borai jwa go tsaya overdraft facility ke go kopana le dikoloto, go e dirisa kgapetsa-kgapetsa go ka dira gore o kopane le dikoloto mme o senye maemo a gago a ditekanyetso.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka ke tsa go feta selekanyo, dituelo tsa go gana tshekiso, morokotso o o okeditsweng. Fa o feta mo lekwalong la gago la overdraft, banka e ka go lopa dituelo di le mmalwa tse di turang thata. Go tila dituelo tse, go botlhokwa go tsamaisa akhaonto ya gago ka kelotlhoko le go nna o le mo teng ga selekanyo sa overdraft-e.